Zwithu zwine nda zwi ḓivha nga u shumisa thekhisi sa tshibveledzwa tsha nnyi na nnyi ndi zwa uri a iti zwine wa funa u nga ndi moḓoroni wau, tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa ita u tea u humbulela vhaṅwe vhaṋameli nga iwe, zwinwe hafhu ndi zwa uri thekhisi a i sokou ima huṅwe na huṅwe u tea u to i vhudza uri vho ḓiraiva ndi kho humbela uri vha ime tshitoponi tshifhio. Thekhisi iṅwe na iṅwe lwendo luṅwe na luṅwe luvha lwo kaliwa mutengo wo vheiwa wo dzula wo vheiwa. Muṅwe na muṅwe u badela mutengo uya nga hune a khouya hone kana uya nga hune a khou bva hone a tshiya hone, zwinwe hafhu nga nga ngaha thekhisi thekhisi nkene dzi tshimbilelana mashangoni makene a zwiamba uri thekhisi ya Ha-Mashamba iyo u tshimbilelana a du .

Goloi dzine dzi si ḓure nahone dza dovha dzi si shumise zwivhaswa zwinzhi, ndi goloi dzo magiwaho ngei shangoni ḽa China edzo goloi ndi dzine dzi nga dzi Harval, goloi dzi ḽa dzi kho farea nga mannḓa mutengo wa hone u to kokovha vhukuma, izwi u tshi kokovha na zwivhaswa zwa hone ha khuvhani u to shela u sa pfhi na mbilu itshi vhavha ngori zwi kho farea a iḽi zwivhaswa na luthihi na luthihi ya goloi dzi no kho itwa China dzi kho farea nga mannḓa mutengo hone ndi a fhasi ndi a fhasi mutengo.

e-hailing dzine dza dza ngaho Uber na dzi Bolt dzi ṋetshedza thuso kha vhaṋameli, fhedzi nṋe ndi vhona ungari mitengo ya hone I kha ḓi farea ngau tshi nga ri u tshi khou vhidza Bolt kana Uber wa wana u na luhafhulelo vho u bvisela fifty fumiṱhanu uri usi i badele u badele luhafhulelo lo imaho ngauri vhoya nga vhukati ha mutengo we wavha u kho tea u badela. Kanzhi hu dzulela uvha na luhafhulelo hafhululelo ndi pfha uri na mitengo yo hone i a farea ngori vha kala nga tshifhinga tshine wa ḓo vha u kho reiliwa ngo reiliwa vhukule vhungafhani na mini na zwothe.

Ḓuvha ḽe nda thoma u shumisa bisi ndi kho uya mushumoni nda khou funza kha tshiṅwe tshikolo tshine a thi tshi ḓivhi, ndi soko tshi ḓivha dzina mara ndi sa divhi tshi wanala kha shango ḽifhio zwovha zwi si zwavhuḓi, ngauri vho ḓiraiva ndi kho renga thikhithi ndi tea u renga ngori ndi khou fhelela shangoni lifhio ndi sa ḓivhi uri ndi shango ḽi fhiyo mara ndi khou vhudza uri tshikolo tshipfi mini, vho hamba vha si ambise na nṋe zwavhuḓi, u swika ndi tshi to vhudzisa muthu a re nga murahu hanga uri ndi khou fhelela tshikoloni hetshi a kona u mbudza uri tshi tshi wela kha shango ḽifhio nda kona u renga thikhithi. Namusi ndo no renga thikhithi nda pfha ndi songo tsha vhofholowa ngori ndo thoma nga u hambiwa na zwoṱhe ende na fhethu hune ndavha ndi kho ya hone nda sathu to hu ḓivha fhedzi nda vhudza we nda vha ndo dzula tsini nae e tshi swika a mmbudza uri fhethu hune nda kho tea u.

Moḓoro une nda u funesa nga maanḓa nga maanḓesa ndi Rolls-Royce, ngauri he iḽa goloi ndo no vhuya nda nda ya mavhengeleni ane vha i rengisa nda i dzhena nga ngomu ndapfa uri i na vhuphuvhephuvhe nga maanḓa na uri i a gidima nazwo ndi i funela zwone, a i ngo ḓala na vhathu, I dovha I yanga, na mutengo wa hone u a farea nga maanḓa, na uri yo khwaṱha yo khwaṱhe heiḽa goloi asi vhathu vhanzhi vha re nayo. Ndi zwine nda i funesa zwone ndi i funela ndi goloini nda i funesa ndi goloi ya

Muthu a si na khadi ya u ṋamela fhedzi a kho ṱoḓa u shumisa bisi, zwe nda vhuya nda zwi vhona kha bisi ine nda vhuya nda i shumisa arali ni na ku tikiti ho ku la kwe a renga ngakwo khadi heneyo, arali a tshi dzulela u i shumisa heyo bisi vha mu tendele ḽeḽo ḓuvha arali o vha a si na khadi a namela mara ku tikiti vho ku vhona uri okay o renga khadi huṅwe o renga thikhithi ku a sumbedza uri o i renga lini thikhithi wa namela, kana a renga thikhithi ya ḓuvha ḽeḽo uri a kone u u shumisa bisi wa renga thikhithi uri ndi khou bva gai ndi kho uya gai ya ḓuvha ya tshetsho tshifhinga fhedzi, wa kona u shumisa zwezwo fhedzi hu si na zwinwe zwo no to dina. Ndi zwezwo zwino itea arali muthu a sina khadi u shumisa tshinwe tshitikiti tshi a ḓo vha .

Bada yo ḓala ho magodi asi bada ya vhuḓi nga maanḓa, nga maanḓa u tshi khou tshimbila lwendo lu lapfhu, ngori tshiṅwe tshifhinga na muvhili wau u vha wono neta u si tsha kona u tou vhona zwavhuḓi magodi u si tsha kona u a fhufha wa bva nga thungo khaḽo u nga vhulaya dzi tshoko dza goloi ngori u do to swika wa ri guu kha dindi, kana wa vhulaya mathaela a goloi ngori avha akho ḽea madindi heaḽa avha a kho tshea mathaela. Na u na uwana khombo wa huvhala unga huvhala nga maanḓa wa wana moḓoro u tshi mona.

Sa zwinwe zwa vhuendedzi zwanga ndo vhuya nda ḓi wana ndi khou shumiswa Metro rail athi ngo vha na lwendo lwa vhudi, tsho swika tsha ima tshikhalani hapfi ho tswiwa dzi thambo kha ri vhe ro ima ri nga vha ro ima awara dzo no swika ṱhanu, na he ndavha ndi kho tea hone nda swika vhusiku. Fhedzi mutengo wa hone u a farea nga mannḓa mara u ḓo swika wo neta, a tshi ngo tsireledzea nga ngomu u swika wo tshuwa, a huna upfi u ḓovha wo dzula wo ḓi geḓa tshi vha tsho ḓalesa u fhirisa vhaṅwe vha vho kwanya, vhaṅwe vha khou rengisa zwithu, ahuna uri u ḓo vha wo vhofholowa mbiluni yau u khatsho, u tea u to na bege dzau uvha woto fara wo to tswitswimedza nga afha a tshi kho tshimbila na mini na zwoṱhe.

Sa mureili wa thekhisi ndi nga ita zwo tevhelaho uri vhaṋameli vhanga vha pfhe vho tsireledzea ndi nga reila nga luvhilo lwo tendelwaho badani ndi sa engedzesi, ndi nga reila ndi songo ndi siho fhasi ha zwikambi na zwidzidzivhadzi, ndi nga reila ndi tshi tevhedza milayo yoṱhe ya badani ende ndi nga reila ndi na ṱhanziela ya sumbedza uri nṋe ndo pfhumbudzwa nahone ndo tendelwa u hwala vhaṋameli vha tshivhalo tsha thekhisi. Ndi nga ndi nga reila ndi songo neta tshifhinga tshoṱhe arali nda pfha uri ndo neta a thi reili, ndi nga ri ndi nga reila maṱo anga a tshi kho vhona zwavhuḓi arali nda pfha uri ndi kho thoma uvha na thaidzo ya maṱo nda ya ha dokotela a mpha ngilssi dza u vhona.

Nṋe ndi nga thivhela migwalabo ya mabisi nga nḓila i tevhelaho. Ndi nga badela vhashumi nga tshifhinga, ngo uri kanzhi vha vhashumi vha mabisi, a vha badeliwi nga tshifhinga. Nda dovha hafhu nda lugisa mabasi, a tshimbila zwavhuḓi uri a tshimbile nga tshifhinga tsho teaho.

Zwine zwa vhanga migwalabo ya mabasi, ndi u sa badela vhashumi nga tshifhinga, na u fhungudza vhashumi, nazwo zwi a vhanga migwalabo. Na mabasi a no sokou tshinyala tshinyala nḓilani, vhaṋameli na vhareili navho vha fhedza vha tshi vho gwalaba ngo uri tsireledzo yavho i vha i khou vheiwa lu ṱhaṱheni.

Ndo no kwamea nga migwalabo ya mabisi musi ndi tshi khou lingedza u ya tshikoloni, nda wana ndo hanganea vhukuma vhuṅwe ndo vha ndi sina na masheleni maṅwe, ane nda nga shumisa zwiṅwe zwiendedzi.

Thekhisi nga awara dza mushumo, dzi shuma nga luvhilo luhulu. Vhareili vha thekhisi kanzhi vha reila vha tshi khou fhira na milayo ya badani, vha khou itela uri vha swike vha tsitse vhathu, vha dovhe vha humele vha dzhie vhaṅwe.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi shela mulenzhe, uri hu kone u vha na kushumele kwa vhuḓi kwa vhuroṅwane kha sia heyi ya vho radzithekhisi, kana ya dzi thekhisi na dzi bisi ṱhukhu. Nga uri hu vha huna vhathu kana tshiimiswa tshine tsha vha tshi khou langula vho radzithekhisi kana mashumele a vho radzithekhisi. Vha sa sokou shuma kana u ṋamedza hune a vha tea u ṋamedza, kana u tsitsa hune thekhisi yavho a i tei u tsitsa. Ezwo zwi kungudza na dzi khakhathi dzine dza tshi nga vha hone vhukati havho radzithekhisi kana vhareili vha dzi thekhisi.

Dzine ndo no ṱangana nadzo fhethu hune nda ṋamela hone thekhisi. Ndi nga murahu ha musi, ndi nga matsheloni, ha pfi nga tshifhinga hetshi a dzi ṋamedzi hafha. Hu no nga maḓuvha nda tshi ṋamedza hone ndi tshi ṋamela hone. Fhedzi ezwo eyo nyimelo ndo i kunda nga uri ndi to vuwa nga u ṱavhanya nda ya nda ṋamela fhethu kule hune vha khou nyaga dzi tshi ṋamedza hone zwino.

Tsha itea kha nṋe vhu ima dzi thekhisi. Ndi ḽiṅwe ḓuvha ndi khou ṋamela thekhisi ya u ya hayani hafhaḽa robothoni dza Thavhani mavhengele tserekano a Thavhani. Ndo ima, ndo ima, ndo ima, ndo ima, nga uri nda ndo no ḓowela uri ndi ṋamela hone misi yoṱhe. Matsina thekhisi dzi tovha na tshifhinga dzo u ṋamedza hone ndi nga vha ndo ima ḓuvha loṱhe u swika muṅwe muthu a tshi mmbudza uri, musi i sathu rwa iri ya vhuṱanu nga madekwana, a dzi ṋamedzi hafhaḽa robothoni dza mavhengele tserekano a Thavhani mall musi ri khou gonya tshi nga ri khou gonyela thohoyandou, mavhengele a kale na kale.

Zwikhala zwa thekhisi zwi nga khwiṋisa nga nḓila ya uri, vhareili vhoṱhe, vho radzithekhisi vha tshekhiwe futhi kana vha sedzulusiwe uri nga ngoho vho tendeliwa, vho pfumbudziwa, vha dovha hafhu vha vha na thendelo yo u reila, kana ya u endedza vhaendi nga thekhisi. Na bammbiri ḽa hone ḽi hone vha tshi tshimbila na ḽo, hezwiḽa zwine ra zwi vhidza uri phemithi. Ra dovha hafhuni havha na hezwiḽa zwine ra zwi vhidza uri driver's license, nga luambo lwa tshiisimane.

Vhupo ha dzi thekhisi ha dzi ḓoroboni vhu vhonala vhu tshi nga ho leluwa ende vhu a ṱavhanya. Ro vha ri khou vhu vhambedza na vhu, na dzi thekhisi dza mahayani, nga uri mahayani ri nga si to ri huna vhathu vhanzhi ngo uri vhathu vhanzhi vha vha vha kho bva mahayani, vha tshi yo shuma dzi ḓoroboni. E zwo zwa ita uri thekhisi dza ḓoroboni, dzi vhe dzo wana mushumo munzhi, wo u shuma zwithu zwinzhi nnzhi tshifhinga tshinzhi, ngo uri vhathu vhoṱhe vho bva mahayani vha ya ḓoroboni. E zwo zwa ita uri thekhisi dza mahayani, dzi sa tu vha na mushumo munzhi, dzi sa tu shumesa.

Thekhisi rank u wana huna vharengisi vho yaho nga u fhambanana, vha khou rengisa zwithu zwo fhambananaho. E zwo zwi sala zwi tshi ita uri vhu ima dzi thekhisi vhu wele kha u vusa ikonomi yapo, nga uri huvha huna tshelede nnzhi ine ya vha i khou itiwa hone, nga kha sia ḽa mabindu. Vhubindudzi ha hone vhu vhonala vhu tshi nga vhu vhu ndi vhuṱuku mara fhedzi vhu vha vhu khou ita tshelede nnzhi.